Mo setsong sa rona re apara makgabe le diope, mme ha nako e ntse e tsamaya go ile go a fetoga ka gonne basweu ba ile batla ka diaparo tsa bone, mme re a simolola go di apara malatlha setso sa rona.

Ee, ga gona bothata moaparo wa setso o bontsha tlhompo, e bile o bontsha seriti.

Ke moaparo wa Setswana mo basadi ba fitlheleng ba apere makgabe ba apere le dilo tse di thibang matsele a bone, ba tsentse gape le dilo mo maotong tse di dirang modumo ge ntse ba Bina.

Ee ke nagana gore ke tsone ka gore bana ha ntse ba tla ba gola ba bona go apariwa yalo, ba nagana gore ke dilo tse di siameng ke moaparo o siameng, jaanong le bone ba feleletsa ba leka go apara yalo ka gonne ba nagana gore moaparo oo, o siame.

Mmala ke o ne o tshamekang karolo e tona, ha go tla mo fashion-eng diaparo, dibaga, le dilwana tsa go ikgabisa.

Moaparo o apariwang ke mosadi ga fetsa go nyalwa ke moaparo o tlotlegang, o tshwanetse apare dikete tse di telele tse di fitlhang mangwele o tshwanetse le go ka apara dikipa tse di fitlhang magetlha ga a tshwanela le go ntsha sehuba o tshwanetse a rwale mo tlhogong dituku kgotsa sengwe se se ka apesa moriri, o tshwanetse go itshwara ka mokgwa o o rileng seo se bontsha tlotlo le seriti.

Diaparo tsa setso tsa setswana go le gantsi di dirwa ka masela a tlholego jaaka letlhare bo ngwana jwa mmala le masela a bonolo a masela a tlholega kgotsa a latelang setso, ba dira seno go boloka setso sa bone go supa boitshwaro le boitumelo jwa setšhaba, le go gopotsa ka botlhe meloko ya bone, moaparo o mongwe o itseng wa Setswana ke leteisi o diriwang ka masela a bonye a nang le mmala o phatsima.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e botlhokwa thata, diaparo tsa setso di bontsha boitshwaro botho le boikokobetso jwa mosadi mo setšhabeng, gape di thusa go boloka setso le melao ya setso mo matshelong a letsatsi le letsatsi, ka bo khutshwane diaparo tsa basadi ga se fela masela ke sekao sa setso tlhompho le boitshwaro jo bo tlhomameng mo botshelong jwa setšhaba.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le di fashion-e tsa segompieno di ka tshela mmogo fa re di dirisa ka botlhale, diaparo tsa setso di boloka le go gopotsa setso sa rona, mme gape di ka kopangwa le di fashion e tsa segompieno, go tlisa ponalo e e rileng e e itumedisang le e e matlhagatlhaga ka nako e le nngwe di fashion-e tsa segompieno di thusa go dira gore diaparo tsa setso di nne tsa botlhalo, di kgone go amogelwa ke bašwa mme di tswela ko le go dirisa mo meketeng le mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, le fa go ntse jalo ke botlhokwa go lemoga gore diaparo tsa setso le di fashion-e ke dilo tse di faloganeng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlhomisa tsela e basadi ba aparang ka yone, ka gonne di laola melao ya setso, maemo a tlhompho, le maikutlo a boitshwaro mo setšhabeng, mo lefelong le basadi ba apara ka tsela e e supang boitshwaro le boikokobetso, mme gape ba bontsha setso sa bone le tlhophisa ya botshelo.